Yebo, kube nezinkinga zokungaqondi kahle ukugqoka i-PPE, kwadala ubungozi bokucakeka izibulali zinambuzane. Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthola i-PPE ngesikhathi.

Yebo, nezinkinga ezithile ukusetshenziswa kwe-PPE. Abanye abasebenzi babengagqoki kahle ukuthi kungani ibalulekile. Okwadala ukungayisebenzisi ngendlela efanele, futhi kwesinye isikhathi bekuba nzima ukuthola i-PPE ngesikhathi esifanele. Okwadala ukuthathazeka ukukhathazeka.

Yebo, ngicabanga ukuthi izindawo zokudlela ze-farm-to-table ziwumqondo omuhle. Zisekela abalimi bendawo futhi zinikeza ukudla okusha kunempilo. Yize i-menu ishintsha ngezinkathi zonke, lokho kwenza ukudla kube kuhluke futhi kuthokozise.

Ngizosebenzisa ukuphrinta okucacile okuchaza ukuthi ukupakisha kwezindawo zawomaphepha akuvuselekayo. Ngizophinde ngisebenzise amalebuli anemibhala emihle ehlobisa imvelo njengokuluhlaza, futhi ngingafaka izimpawu ezifana no-hundred percent, i-biodegradable ukuze kuhehe abathengi abaqaphele abaqaphele imvelo.

Ukube benginguThandi, bengizozama ukunakekela ingadi nsuku zonke ngemuva kwesikole. Bengizokhipha amanzi, ngisuse ukhula futhi ngibheke izitshalo ezidinga ukunakekelwa okukhulu. Lokhu kungaba yindlela enhle yokuhlonipha ugogo wami nokugcina konke esifundiswe kuphila.

Ngicabanga ukuthi abadala bakhe bazomukhuthaza ukuthi angayeki ngoba unentshisekelo. Bazomeluleka ukuthi aqale kancane mhlawumbe abheke ezinye izindlela zokuxhaswa njengezinhlelo zikahulumeni, futhi bazomtshela ukuthi ubudala . Inkinga uma umuntu anomsebenzi, anohlelo, nenzuzo.

Enye yezinkathazo engingaba nazo ngukuthi i-PPE iyashisa kakhulu uma kusemini. Okwenza kube nzima ukusebenza isikhathi eside. Kwesinye isikhathi ifaka ingcindezi emsebenzini, ikakhulukazi uma ingalingani kahle kodwa ngiyazi ukuthi ibalulekile ukuphepha kwami ngakho ngiyazama ukuyisebenzisa ngendlela efanele.

Ukuphakama ekuseni kakhulu kungaba nzima futhi kudinga ukuzinikela okukhulu, ikakhulukazi uma isimo sezulu sibi, koda uma ngicabanga ngomsebenzi obalulekile wokugcina ipulazi lisebenza kahle, ngingazizwa ngizimisele ukwenza konke okusemandleni ami. Lokho kungangikhubaza ukuthi ngiqhubeke noma ngingathandi.

Ngicabanga ukuthi ubaba uNkosi kumele achubeke nokonga imbewu yakhe yemvelo, ngoba lokhu kugcina isiko nokuzinza kwezolimo zakubo, kodwa kungakuhle futhi azame imbewu ye-GMO ngokucophelela, ukuze abone ukuthi ingasiza yini ukukhulisa isivuno. Lokhu kungamunikeza ithuba lokuhlanganisa izindlela zokulima ezihlukene ukuze athole impumelela engcono.

Abalimi, bangazilinganisa izidingo ngokusebenzeza izindlela zokulawula izinambuzane ezingabangeli umonakalo omkhulu emvelweni. Njengokusebenzisa izibulali zibulali zinambuzane zemvelo noma . Kubalulekile futhi ukufaka amasu wokulima ahlangene izitshalo ezahlukene ukuze kuqinisekiswe ukusimama kwemvelo. Ngale ndlela bazokwazi ukuvikela izitshalo zabo ngaphandle kokulimaza umhlaba nemvelo yawo.

Ngicabanga ukuthi kungenzeka kube ubulungiswa uma kuthathwa umhlaba kwenziwe ngendlela efanele futhi kubhekwa amalungelo wonke umuntu. Lokhu kungasiza ukubuyisela amathuba kubantu ababephucwe umhlaba wawo ngokungemthetho. Kodwa, kubalulekile ukuthi inqubo ihambisane nemithetho kuze kugwenywe izingxabano futhi kuqinisekiswe ukuthula ngokuthuthukisa komphakathi.

Ngikhumbula ngesikhathi umkhulu evuna amakhowe ngesandla engadini yabo. Basebenzisa izandla ngokucophelela ukuze bangalimazi amakhowe. Amancane futhi aqhubeke ekhulile, lokhu kudinga isikhathi nomzamo omkhulu, kodwa kubalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi izivuno zisisezingeni elihle.

Ukulima okuphilayo kugcina umhlabathi uphilile ngokungasebenzisi amakhemikhali anzima. Ukusiza ukugcina izinambuzane ezinhle nomswakama emhlabathini. Ngokuphambene ukulima okujwayelekile kuvame ukusebenzisa izibulala zinambuzane namafutha angenza umonakalo emhlabathini. Kwenza umhlaba ube buthakathaka ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke ukulima okuphilayo kuvikela impilo yomhlabathi futhi kusiza umkhiqizo izitshalo ezisezingeni eliphezulu.

Ngicabanga ukuthi izizukulwane ezincane kufanele zibe nenkululeko yokukhetha. Kungaba nokulima noma eminye yemisebenzi. Ukulima kubalulekile ngoba kusiza umphakathi futhi kugcina amasiko, kodwa kubalulekile futhi ukuthi abantu bathole amathuba ahlukene ukuze bakwazi ukuthuthuka.

Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu ekwandiseni izikhala ngokunikeza amathuluzi anembile okulima njengokusebenzisa imishini yokulima esebenza kahle. Lokhu kusiza ukugcina umhlabathi uphilile futhi ungakhathali ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe bungathuthukisa isivuno ngokunikeza ulwazi olungcono mayelana nesikhathi sokutshala nokunisela.

Izindlela ze-agroecology kanye zisiza ukulawulela ezinambuzaneni ngokusebenzisa izitshalo ezihlakahlukene ezizisiza ngokugcina ibhalansi yemvelo. Lokhu kunciphisa ukusetshenziswa kwezimbulala zinambuzane ezimbi futhi zigqugquzela izinambuzane ezisiza ukuphepha kwezolimo.

Ukuze umama athole ukudla okwanele isikhathi eside, kungaba kuhle ukuthi athole usizo lokufunda ukulima ukudla kwakhe, njengengadi yasendlini. Lokho kungamsiza ukuba azitholele ukudla okusha nsuku zonke futhi kwehlise ukuncika kwabanye abantu, futhi. Nokusebenzisana nomphakathi noma izinhlelo zikahulumeni ezingasiza ngemifino nezithako kungaba usizo olukhulu.